Ku pfuna swinene, emindyangwini leswaku ri, vavasati va kota ku ti hlayisa va hlayisa na mirhi ya vona. Nakona va kota ku ka va nga kumi vana. Nakona, yi kumeka hi ku enerisa swinene etitliliniki le na swibedhlele.

Ku va mutsoniwa a ti kuma amukelekile, endhawini yo karhi laha ku nga na vanhu vo hambanahambana. Hileswaku ri, mi tshama na yena nkarhi wo leha, mi hanya na yena, mi tlhela mi n'wi amukela, mi tlhela mi amukela leswaku ri, laha misaveni hi nge pfuki hi fanile ende nakona vanhu va na, swirho swo hambana. Mi tlhela mi endla leswaku ku ri, mi n'wi seketela eka swilo leswi hinkwaswo a swi endlaka tanihi mutsoniwa.

Ndzi vona swi ri kahle ngopfu hikuva va ta kota ku dyondzisa vantshwa, hi timhaka ta rimbewu, leri khumbaka vona. Hikuva loko n'wansati a vulavula kumbe ku dyondzisa hi swa rimbewu rin'wanyana, swi endla leswaku ri, va rimbewu ra vavanuna va nga vi, na kurhula nakona va nga tshamiseki nakona va nga koti ku vutisa swivutiso leswi va nga swi .

Leswi vanhu a va swi vulavula swo tala, hileswaku, sivelo wa COVID-19, a wu kahle wu ta dlaya vanhu lava va va byaleke, ku nga khale va karhi va ri na mavabyi ma ti chronic. Va ku tala vanhu a va tlhavelangi, sivelo wa COVID. Kambe la lava va tirhaka va tlhaverile hikwalaho ka ku va emintirhweni ya vona, a va tshembisa va ku tlhavela u sivela COVID-19.

Hikwalaho eka leswaku ri, vanhu vo tala, swa va tikela leswaku va endla vutiolori. Nakona van'wani, va na mavabyi ya marhambu, laha va endlaka va tivaka leswaku ri loko va endla vutiolori va nga tshikeleleka emirhini ya vona. Va va va va chuza ku tirhisa switirhisiwa leswi swi nga va byelaka leswaku ri va nga, kota ku va va luza mimirhi ya vona va nga ri endlanga vutiolori emirhini.

Onge leswaku ku ri, a va a va vatirhi hi ku eneriseka. Hikuva vanhu va campaign-i, masiku lama a va ha yi exikolweni, kumbe ku famba va jikajika etindhawini va kombisa vu bihi bya swiphyophyiwa leswi vanhu va switirhisaka.

Swi pfuna swinene ku tshama u karhi u kambela mavabyi yo fana na HIV. Hikuva, swa koteka ku ri u va na wona, kutani u nga ma voni, u tshama nkarhi wo leha u nga, swi tivi u ya swi tiva siku u nga ta hlangana na khombo, u ya exibedlele. Loko u, tshama u karhi u kambela, u kuma u ri na wona, swi ku nyika nkarhi wa leswaku u kota ku amukela leswaku ku ri sweswi wa vabya.

Vusweti bya hoxa xandla, eka ku biheni ka mirhi eka vana lavatsongo. Hikuva va suka, va lava, ku hlayisiwa, kumbexani va ha ri hava vatswari lava va va ondlaka. Va ti byela leswaku loko va kuma vanhu lava nga ta va hlayisa, va ta va va hlayisekile. Swi fika laha va endla timhaka ta masangu va nga tisirhelelanga. Va ti kuma va bihe mirhi va nga swi lavi hikuva va hlangana na xiyimo xa vusweti. Laha va tshambisiwaka leswaku ku ri, loko va nga endli timhaka ta masangu va ka va nga ka va nga kumi swakudya kumbe mali.

Mavabyi ya vana lawa ni wa tivaka ya talaka ku khoma vana lavatsongo i mukhuhlwani. I ku va va kuma Panado va kuma na Allegex.

Leswi nonohaka ngopfu ku va mutimeri ndzilo hi loko u ri mutirhi wa ndzilo, va ku fowunerile endhawini yo karhi laha, ku nga tshwa. U tlhela u fika endhawini liya u kuma leswaku ku ri, a ku na vanhu lava ku pfunaka ku koka phayiphi leyi timelaka mati.

Loko u ri endhawini laha ku nga humelela nghozi ya movha. Loko swi koteka leswaku ri, u kota ku pfuna munhu, loyi a nga humelela hi nghozi. Wa n'wi humesa u n'wi humesela ehandle, kutani u n'wi nyika mati hi loko wa ha yimele, va xilamulelamhangu.

Mhaka leyi lava endlaka mathekisi va fanekele ku endla xitulu xin'we, lexi xi nga ta kota ku veka kumbe ku tshamisa wheelchair ya munhu loyi a fambaka hi yona.

Tindhawu to tala, emimolu, exibedele, etliliniki, tindhawu ta ku xaviseriwa mabyalwa, tindhawu va xavisaka swakudya, tindhawu ta hungaselo to tala, va kombisa leswaku ri, xiyindlana lexi, kumbe vuhambukelo, i ndhawu ya vatsoniwa ntsena.

Ku lwa na nyimpi, ya vanhu va vatsoniwa lava tirhisaka switulu swa mavhilwa. I ku va mabazini kumbe emathekisini va va na switulu swa vona leswaku ri va nga kwetlembetani na vanhu van'wanyana, va va vekela, ndhawu leyi ku tshamaka vona .

Ndzi na rona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko, hikuva loko na ha kula, va hi dyondzisile hi yona vatswari va hina. Va tlhela va hi kombisa leswaku ri, swi na nkoka swinene ku yi tirhisa, eka vuvabyi byo fana na vu khensa, na vuvabyi byin'wana lebyi loko ho ya xibedhlele, hi nga ta ka yi nga khomi ku .

Mhaka yo va ku munhu u na khombo yi kona swinene. Hikwalaho ka ku va leswi munhu, a nga kurisa swona, kumbe ndhawu leyi a nga kulela ka yona hi nga n'wi vangela khombo swinene evuton'wini bya yena. Swi na nkoka swinene ku va u tiva laha u humaka kona. Ku va u ta kota ku dlaya makhombo lama ma nga vekiwa, loko wena u nga se tswariwa.

Mina ndzi nga ku, eka munhu loyi kumbe vanhu lava xavisaka vadyuhari. Va dyoha swinene, va dyohela vadyuhari va dyohela na hina hi swi vonaka. Ku xanisa vadyuhari i swilo, swo biha swinene, hikuva vadyuhari a va na nandzu. Na wena tanihi munhu siku rin'wani u ta va mudyuhari. U ta va njhani loko wena u xanisiwa hi munhu un'wana loko u fikile eka xiyimo xa vadyuhari?

Mirhi yo hambanahambana eka vuvabyi bya munhu swa pfuna swinene. Hikuva hi minkarhi yin'wana, hi va hi nga swi tivi leswaku ri hi byihi mimirhi leyi nga ta pfuna munhu loyi a vabyaka.

Xikolo xi fanele ku phamela vana swakudya leswi nga vevuka leswi nga olova. Leswi loko va swi dyile, va nga ka va nga ta ka va nga khomiwi hi vurhongo kumbe mirhi ya vona yi tikiseleka. Ku fana na rhayisi, na xitampa na vuswa, na makhavichi.

Tanihi mutirhelamfumo, tanihi mukhanselara wa tiko, ni nga mu hlamusela leswaku ri xiyimo xa fana na lexiwana, lexi nga endleka munhu a ku hlasela. Ndzi nga hlamusela leswaku ri, mi nga chavi ku kuma mi ya tliliniki, mi nga chavi ku fonela maphorisa leswaku ri ma fika, va ta kota mi pfuna. Hikuva hi yona ndlela ya ku pfuneka ka n'wina, hi nge pfumeli munhu loyi a nga mi hlasela, a hanya laha tikweni. Hi ta endla leswaku ri hi n'wi lava, kutani hi vita maphorisa a khomiwa.

Mina tanihi mutirhi kwala tliliniki leyiwani. A ndzi ta mi byela leswaku ri, loko, u hlaseriwa, hi, wanuna a ku pfinyiwa, u ta exibedele, leswaku hi ta kota ku pfuna. Leswaku hi ta kota ku pfuna leswaku ri ta ku sirhelela eka mavabyi yo fana na vu HIV, na ku va u biha emirhini. U nga chavi ku ta exibedhlele hikuva hi yona ndlela ya ku ri u kota ku pfuneka tanihi munhu wa xisati. Ku va u pfinyiwa a nga ri ku rhandzaka wena, nakona, a wu endlaka nchumu. Loyi a nga na nandzu hi loyi a nga ku pfinyiwa. Loko, u te exibedhlele hi ta kota ku ku pfuna, hi tlhela hi kota ku pfuna leswaku ri u kota ku pfula kheyisi eka munhu loyi a nga ku xanisa emirini.

Ku cinca, na ku olovisa eka vanhu lava nga tsoniwa, hileswaku ri, lomu makaya ku na, ndhawu leyi va endlaka ti NGO. Va tiselaka vanhu ti food parcel, va tlhela va va dyondzisa hi vutsoniwa bya vona. Ku tlhela ku va na vanhu lava va fambaka va pfuxela vatsoniwa etikweni. Leswaku ri va dyondzisa na ku tivisa, vanhu hi vutsoniwa bya vona. Na ku kota ku yisa vanhu, eswikolweni swa vatsoniwa leswaku vanhu lava nga tsoniwa va nga tshuki va salela ndzhaku hi vutomi.

Vanhu lava nyikaka vana va le xikolweni swakudya, va nga endla leswaku ri vana va xikolo va va nyika swakudya swo hambanahambana, exikarhi ka vhiki. Leswaku ri vana va swikolo lava kalaka mali yo khera kumbe yo xava swakudya, va ta ya xikolweni, va, tsakile leswaku ri hambi va hava mali va ta kuma swakudya exikolweni.

Ina, hi mavonelo ma mina, maphilisi kumbe leswi va swi nyikaka vanhu va vabyaka vuvabyi bya HIV and AIDS, swi ringanela vanhu hinkwavo. Hikuva masiku lama a va ha ri kona vanhu lava dlayaka hi vuvabyi lebyiwana.

Loko va pfumala nseketelo, hileswaku ri, va nga hetelela va teka vutomi bya vona. Ku va va nga ti twa va nga amukelekangi endhawini kumbe, va nga ti koti ku ti amukela tanihi vona n'winyi. Swi fanerile leswaku ri vanhu va, vutsoniwa va va ti kuma va ya exibedhlele, laha va vulavulaka na madokodela ya miehleketo n'hweti na n'hweti, leswaku ri va kota ku va va hanya kahle evuton'wini bya vona.

Hi leswaku vanhu lava tshamaka na vadyuhari, va fanekele ku va va languta vadyuhari. Va va yisa etliliniki va ta kota ku kuma, vutivi leswaku ri, vadyuhari va fanekele va tekisa ku yini maphilisi ya vona. Kutani leswaku ri va ta kota ku va pfuna leswaku ri va kota ku teka mimirhi ya vona hi ndlela leyi faneleke.

Mina tanihi mhani Mashava va komiti ya laha tikweni. Ndzi tsala papila leriwani ni ntsala meyara hikwalaho ka xiphiqo lexi hi hlanganaka na xona, hi mayelana na xibedhlele. Loko tanihi ri vanhu hi twa kuvava kumbe hi tshika hi xanisiwa emirhini ya hina, hi lava ku fikelela exibedele ha tikeriwa. A hi ta kombela leswaku ri, meyara wa hina a ta etikweni ra hina, a ta vona ku tikeriwa loko hi nga na kona. Kutani, a hi endlela leswaku ri, hi va na xibedhlele ekusuhana kumbexani, a endla leswaku ri loko vanhu va twa ku vava, va kota ku kuma ambulence-i hi xihatla kumbe a hi tisela mobile, vhiki na vhiki leswaku ri, hi ta kota, ku pfuneka hi kuma na maphilisi na swin'wana na swin'wana leswi swi nga ta hi pfuna.

Ku hlanganisa vutshunguri bya ndhavuko, na vutshunguri byin'wana, a swi na nkoka. Hikwalaho ka ku va a swi endliwa nga hi swilo swa ku fana. U nga lahlekeriwa hi vutomi bya wena kumbe u nga kumi, ku hola loko u hlanganisela. Hi nawu u fanekele u rhanga u hola u hi kona u nga ta xumisa vutshunguri bya ndhavuko.

Vutomi byo eneriseka hi loko munhu amukela swiyimo leswi a nga ta ka a nga swi cinci. A tlhela a hanya, hi leswi a nga na swona, a nga fananisi na vanhu van'wanyani. A tlhela a endla leswaku ri u tirhana na miehleketo ya yena, hi minkarhi hinkwayo.

I swa nkoka swinene leswaku titliliniki leti ti va kona masiku hinkwawo. Hikuva ku ku kona vanhu lava va nga kona emugangeni, va havaka mali yo ya tliliniki. Loko titliliniki leti a to ta masiku hinkwawo, vanhu vo tala a va ta pfuneka swinene. Ku nga ri na ku tshama hikwalaho ka ku va u hava mali yo ya exibedhlele kumbe ku ya etliliniki. U hava na airtime yo fonela va ambulence.

Vatswari va tiyisisa leswaku ri, va dyondzisa vana va vona, hi swakudya leswi akeke mirhi na leswi nga akeki mirhi. Va tlhela loko va ya emitini ya swikolo va vona, swakudya leswi dyiwaka hi vana va vona. Kutani va va na kurhula leswaku ri vana va vona va nga kota ku dya swakudya leswi dyiwaka exikolweni ku nga ri na nandzu.

Titliliniki ti fanele ku pfuna vanhu lava va nga amukela leswaku ri vona va vabya hindlela leyi, va fanekele ku teka mi mobile leyi nga kona etitliliniki vhiki na vhiki va ya e titliliniki i va ya emi ematikweni ya vanhu lava vanhu va tshamaka kona ematikoxikaya va ya nyika vanhu tiphilisi lava va nga amukela vuvabyi bya vona bya HIV va tlhela va endla leswaku ku ri vanhu lava vabyake va amukela leswaku ri vona va vabya va nga tshuki va va na nkarhi lowu va nga ta ka va nga khomangiki tiphilisi nakona va tlhela va endla leswaku ri mfumo wu endla leswaku ri vanhu va ta tsundzuxiwa hi ku ya teka maphilisi wa vona hi riqingho ra vona.

Ina, swi fanerile ku ri munhu loko a ve a hlangana na vuvabyi bya COVID-19 atshama eka quarantine ku fikela mavhiki mambirhi hambi ku ri ku ri loko a kume a kume vuthlaveri a tlhela a ya exibedhlele leswaku ku ri a nyiketiwa mimirhi swi fanerile leswaku ri munhu a tshame xibedhlele ku ringana masiku ku ringana mavhiki mambirhi leswaku ri a ta kota ku swi vona hi mpela swa ku ri u horile kumbe a swo antswa.

Vutshunguri lebyi nga ta byi kuma loko u ya exibedhlele va fika va ku byela leswaku u na vuvabyi byo fana na TB u fanekele ku dya maphilisi hi n'hweti ta tsevu ku kondza u tlhela u ya xibedhlele va ku kambela va kuma leswaku ri wa ha ri hava vuvabyi bya TB nakona hi xitalo vuvabyi bya TB i ndlela leyi kombisa leswaku ku ri u na HIV and Aids kambe a wu si amukela kumbe i ndlela leyi kombisa leswaku u le ekuvabyeni hi yona ndlela leyi nga ta u kombeta leswaku ri sweswi u fikelele eka swi shiteji xa ku komba leswaku u na vuvabyi bya HIV kambe va ta byi kuma loko u hete ku phaka treatment ya wena ya TB hi xitalo a hi vanhu hinkwavo lava nga na vuvabyi bya TB va nga na vuvabyi bya HIV and Aids mara vo tala va vona switano.

Mfumo wu pfuna ku ringana eka vanhu va vadyuhari vanhu lava va nga va nga ri kahle hikuva mfumo wu va tisela xikolo swa vona leswi va swivitanaka special cool special school wu tlhela wu va nyiketa mali ya pay leyi va holaka n'hweti na n'hweti, wu tlhela wu endla leswaku ri vanhu lava va nga va nga na va nga vadyuhari va va chela va nga kotiki ku vana vahlayisi vana tindhawu ta vona vanhu va swilema, vatsoniwa hinkwavo va na tindhawu ta vona leti va tshamaka eka tona loko va ha ri hava vatswari wu tise ku ringana swinene eka vanhu vo tala.

Ina, swi nga pfuna swinene swi tlhela swi hunguta ku vavanuna va ta va lova hikwalaho ka vuvabyi lebyi byi sunguleke vavanuna vo tala va lova va tlhela va lahlekeriwa hi vutomi bya vona hikwalaho ka ku chava ku ya exibedhlele kumbe va nga va nga ri na vutivi byo karhi nakona va chava ku famba va ya etindhawini leti va vulavulaka hi swa rihanyo loko va khampani va tisa ti love life swilo swo fana na leswi va dyondzisiwaka hi swilo swa marhandzu va nga va pfuna swinene.

Mina tanihi nhloko ya xikolo ni nga hlamusela vatswari le swa ku ri un'wana na un'wana u fanele a byela n'wana wa yena kumbe a n'wi dyondzisa hi ta madyelo lama nga na nkoka lama makoka na lama va va vavisaka emirini ya vona.

Mina ndzi nga va hlamusela leswaku ku ri ku ya u ri n'wanuna u fanele u ya kambela rihanyo bya wena hikuva vuvabyi tele ku na vuvabyi byo fana ra HIV, high blood, STI, STD leswi swi nga ku onhelaka vutomi swi tlhela swi ku onhela na vukati bya wena so loko u ri n'wanuna u fanekele u ya exibedhlele u ya u ya lavisisa na mavabyi lama u hlanganaka na wona u ya u ya kambisisa hi ka miri wa wena ku va u ta kota u tiva ku ri u le kwihi swa vutomi swi ku pfuna swinene ku va loko u kuma u ri na mavabyi u kota ku kota u ma tshungula.

Loko u bebuleni n'wana swi na nkoka swinene ku yisa n'wana was wena exibedhlele hikuva u ta kota ku kuma nsawutiso wa n'hweti na n'hweti lowu endlaka leswaku ri n'wana wa wena a kula kahle a tlhela a tiva swilo leswi a swi vabyaka.

Loko u bebule n'wana u fanekele ku n'wi yisa exibedhlele a ya kuma nsawutiso wa yena u ze u helela leswaku ri n'wana a ta kota ku kula kahle a nga khomiwi hi mavabyi nakona swilo swo tala swi ta fambela kule na moya wa yena hikuva n'wana u va a hlayisekile swinene u tlhela a va a protect-tekile loko a karhi a ya xibedhlele n'hweti na n'hweti nkarhi wa yena loko a sawutisa u fika, nsawutiso u na nkoka swinene ku va u ta tiva leswaku ri n'wana na wena u na u njhani hi rihanyo ra yena.

Ku pfula hi xihatla loko munhu loyi u ngale ku suhani a vavisekile, u fanekele leswaku ri u mbala ti glove kutani u kota ku va u n'wi pfuna hikuva a wu swi tivi leswaku ri munhu loyi wa vabya kumbe a nga vabyi kutani u teka tissue u phutsela ngati ya yena u n'wi nyika kumbe loko swi nga koteki wena u yi phutsela ngati ya yena leswaku ri yi ta kota ku oma kutani a kota ku hlayiseka. Hiswona swi fanelaka ku swi endla u kota u hlambisa kutani loko a vavisekile swinene u ta n'wi boha bandichi.

Tindlela leti ti nga kona e tindlela ta ku ri vanhu lavakulu wa fambisiwa va ya laha ku tshamaka van'wanyani lavakulu lava kalaka va nga ha ri na ndhawu kumbe va nga ri na vanhu lava va hlayiseke.

Mina loko a no tirha hi swa rihanyo a ndzi ta endla leswaku ri tiphilisi leti ka kwala ka PrEP leti ti endlaka leswaku ri vanhu lavaka va nga vabyiki loko va endla timhaka ta masangu na vanhu lava vabyaka va nga tshuki va siveriwa va nga tshuki va vabya a ndzi ta endlaka leswaku rifuwo yi endlela leswaku vanhu va tlhava nayiti va tshika ku nwa tiphilisi hikuva vanhu va ku tala tiphilisi va ti rivala nakona ta va ka kanganyisa nakona va kona va tibyela leswaku ri tiphilisi a ti na nkoka hikuva vanhu va ku tala yi xi ta laha mughangheni wa Afrika-Dzonga a va swi rhandzi ku tirhisa nsirhelelo wo fana na condom mina a ndzita endla leswaku mfumo yi endla leswaku PrEP ku va nayiti.

Munhu a hlanganela khombo laha hi tirhaka kona, a tlhaviwile hi mukwana va fikile va ta va ta hlambisa voko ra yena ku va va kotaka ku n'wi bandicha va n'wi hlambisile hi xipiriti va tlhela va tirhisa na cotton leyi a va yi khomile leswaku ku ri va kota ku omisa voko ra yena ku va va kota ku va ku ku boha bandichi.

Tindlela leti va nga ti tirhisaka ku hlohlotela na ku endla leswaku ri vanhu va amukela leswaku ri va vabya vuvabyi bya HIV and AIDS i ku va vanhu va etitliliniki va yisa ti-mobile clinic ematikoxikaya mavhiki na vhiki laha ku nga wavunharhu wa vhiki rin'wana na rin'wana, kutani va dyondzisa hi vuvabyi byo fana na HIV and AIDS va tlhela va kombisa vanhu leswaku ri va nga kota njhani ku hanya na vuvabyi bya HIV nkarhi wo leha kutani va nga vabyi, va tlhela va va byela leswaku ri vuvabyi bya HIV na vuvabyi byo fana na TB a byi dlayi nakona va nga tshuki va nge tshuki valahlekeriwile hi vutomi bya vona kumbe ku byi looser hikwalaho ka ku va munhu a tikuma a vanha hi vuvabyi bya HIV and AIDS, va fanekele va endla hi tindlela hinkwato leswaku ri va kombisa vanhu lava vabyaka leswaku HIV and AIDS a yi dlayi nakona a yi onheli vutomi bya munhu.

Swakudya swa pfuna swinene ku hunguta switandzhaku swo karhi swa miri, so ku na swakudya swo karhi leswi nga fanelangiki ku u swi dya loko u ri munhu wo karhi hikuva swi nga ku onhela miri wa wena swi tlhela swi ku endla leswaku u nga vi kahle emoyeni wa wena na le mirini wa wena, swakudya swo fana na tiboncisi na matandza loko u nga ri kahle emakhwarini ya wena u nga onhakeriwa hi siku hikuva u nga tikuma u karhi u ya exiyindlwanini nkarhi wo tala, so a swi fanelangi munhu wo fana na loyi a vabyaku a a nga ri a ri kahle a dya swakudya swo fana na tiboncisi na matandza, na swakudya swo fana na nyama ya homu na mihorhi van'wanyana swi va vangela swirhumbani kumbe hi ta ku allergy.

Tindhawu leti vanhu va tirhisaka ndhawu leyi vanhu va tirhisaka ku va va tsakisa miri ku hunguta ntshikelelo emirini wa vona leswaku ri ti hlayiseka, hileswaku ri va fanekele ku tirhisa milawu leyi nga kona etikweni leswaku ri va kota ku hlayisa ndhawu liya nakona va kota ku hlayisa na vanhu lava va taka va ta tirhisa ndhawu ya vona.

I ku va mimirhi yi kala swinene exibedhlele so swi endla leswaku ri vanhu lava xavisaka mimirhi va va na va va na advantage ya ku va va yi durhisa hikuva va swi tiva ku munhu un'wana na un'wana wa yi lava mimirhi eka nkarhi lowu hi nga le ka wona sweswi, so swi endla leswaku ri mimirhi yi durha swinene nakona vanhu va ta yi xava hi xitalo.

Hi leswaku ri loko va tshuka va hlangana na nghozi ya ndzilo va fanekele ku teka mati hi mabakiti va chela laha ku nga na nghozi ya ndzilo kumbe vahlanganisa na misava leswaku ri loko va ha yimele va xilamulelamhangu xa ku timela ndzilo xi fika xi va kuma yindlu ya vona yi nga tshwangi swinene kumbe hambi ku ri ku onhakeriwa swinene, hikuva swa ku lamulela ndzilo swi teka nkarhi masiku lama a kuma na leswaku ri loko va ha fowuna xi humile xiya e kun'wani ku timeleni ndzilo, loko xi ya xi ya fika xi kuma leswaku ri ndhawu se yi onhakile swinene kumbe muti wun'wana na wun'wana u fanekele u va na fire extinguisher ku ri wu ta kota ku pfuna hambi ku ri ku pfuneka hi mayelana na ndzilo.

Nkoka kumbe mbuyelo wa ti-mobile tliliniki i ku vanhu hinkwavo lava nga le matikoxikaya va ta pfuneka swinene hi tindlela to tisirhelela eka swa timhaka ta masangu va kota ku ya kuma na maphilisi ma HIV, maphilisi ma TB, maphilisi ma high blood vana va kota ku ya tlhaviwa na swilo swo tala hikuva vanhu vo tala u kuma va kala mali exikarhi ka n'hweti munhu a tsandzeka ku ya kuma maphilisi ma yena ma ti-high blood kumbe HIV laha dlinaka a onhakeriwa hi vutomi bya yena kumbe hi vumundzuku bya yena a lova kumbe moya wa yena na le mirini wa yena a nga ha vi kahle, ti-mobile titliliniki ti pfuna swinene ti pfuna swinene ematikweni male xikaya ku fana na tindhawini leti hi na hi tshamaka eka tona ta kumeka vhiki rin'wana na rin'wana hi wavunharhu ti pfuna vanhu hinkwavo va xisati na va xinuna na vana leswaku ri va kota ku nghondlo va pfuneka hi mavabyi lama va ma vabyaka n'hweti na n'hweti, eya.

Swi fanerile swinene ku va vatsoniwa va kuma xiyimo xa le henhla hikuva na vona i vanhu kambe vo lo hambana na hina hi swivumbeko swa miri, va fanekele va kuma ti-wheelchair, va endleriwa ti-toilet ta vona emadorobeni na le swibedhlele na le makaya ku va va ta kota ku hanya va titwa va hlayisekile tani hikuva vatsoniwa, ku va mutsoniwa a hi a ko va nchumu xa ku biha nakona ku va a kova swilo swo tika swinene, so tanihiloko munhu a ri mutsoniwa u fanekele ku hanya ku fana na vanhu lava va nga va nga kahle emirini ya vona va nga vumbeka kahle, ku va fanekele va kuma ti-wheelchair va tlhela va kuma na muholo wa ti-SASSA leswaku va ta kota ku tihlayisa loko ku ri ku mutsoniwa a nga swi koti ku nghena xikolo kumbe a nga fikeleli ku ku ya nghena xikolo xa vatsoniwa, swi fanerile swinene leswaku va kuma timfanelo ta vanhu tanihi ku i vanhu vo loka va hambana na vanhu van'wanyani hikwalaho ka swivumbeko swa vona ntsena.

Hi leswaku ri u ta kuma leswaku ri munhu wo karhi u na mavabyi mo karhi lama nga fanelangiki ku ri a tirhisa maphilisi mo karhi hikuva ma nga n'wi onhela vutomi kumbe byi nga xungeta vutomi bya yena byi veka enghozini, swi fanerile swinene leswaku ri madokodela va byela va vanhu vavabyi lava va lavaku ku va nga ta exibedhlele hi maphilisi na switirhisiwa swa wona na hi matirhelo ya maphilisi na leswaku ku ta humelela yini loko munhu a nwile maphilisi lamaya, swi na nkoka swinene ende swi pfuna vanhu hinkwavo leswaku ri va tiva leswaku ri va hlayisekile nakona va ta hanyisa ku yini.

I ku va a va hlweli ku pfuna vavabyi nakona a wu nge yi va fika va ku byela leswaku mirhi a yi kona ku na swilo hinkwaswo leswi hi swi lavaka eka Public Healthcare swo ka swi nga ri kona, swilo swo fana na service i na information na matirhelo a ma fani, swilo swo tala swi kona mani swilo leswi eka mfumo va kalaka va nga swi offer-eki a swi swi kona, nakona va pfuna hi ku hatlisa ku hava ku ri u ta hlwela ku hava ku ri va ku a kuna mirhi ku hava ku ri va ku he swilo swo karhi a swi endleki, hi swona leswi endlaka leswaku ku ri e xi va na xi nghotlisa ku tlula Public Healthcare yi hlwela ya hlwela nakona u ta kuma u ya exibedhlele u tshama dyambu hinkwaro va fika va ku byela leswaku ku hava mimirhi.

I ku va loko munhu a vabya a fanekele a rungula hi ku sungula a ya etliliniki laha va nga ta n'wi nyika papila leri kombaka leswaku vuvabyi bya yena byi le ka xungete kumbe byi nga n'wi tekela vutomi bya yena kumbe byi tika swinene ku va loko a fika exibedhlele va nga ta kota ku n'wi pfuna hi xihatla hikuva etliliniki va ta va n'wi nyike papila ra ku ya eka emergency laha a nga ta fika a nga foli layini, hi yona ndlela ya ku sivela swilo leswi endlaka leswaku ri munhu loko a ya tliliniki a nga wi kumbe a nga lahlekeriwa hi vutomi bya yena, hikuva etliliniki ku hava endhawu kumbe ndlela ya ti-mergency va tirha hi layeni, hi leswi endleka kambe exibedhlele loko wo fika u ri na papila ro kombeta leswaku ri u le ku tweni kuvava swinene kumbe vutomi bya wena byi le ka xungeto, vutomi bya wena byi le ku tikeleriweni swinene va pfuna hi xihatla va ku yisa eka emergency room, loko kambe ntsena loko u tile na papila ra ku huma etliliniki ku komba ku ri u zamile u rhanga u ya kona va ta kota ku ku pfuna hi xihatla.